monate gonne le tla ikentsha bodutu la lebala di le dintsi ntsi tse le ka nnang le tsone go ka nna monate tota ge le ka itshamekela yone .

Ee, go tshameka ga mo megaleng go fokoditse go tshameka ga namana ga metshameko gonne batho ba le bantsi ba e dira ba ntse ba le teng hela mo malapeng a bone go sa tlhokege gore ba tshwanetse ba tsamaye ba o tshameka koo.

Ke motshameko wa go gaisana ka go jala maungo.

E fa batho tšhono ya go kgona go nna mo karolong ya yone metshameko eo go sa tlhokege gore ebe ba ile ko teng.

Ke o rata ka ntlha ya gore ke kgona go dira sengwe le sengwe ke ntse ke le kgakala ke dira hela mo founung ebile ke kgona go tlhokomela le go ela tlhoko di-results tsa teng ga di setse di tswa, ga go tlhokege gore ke tshwanetse ke ye ko teng ke sone se se monate seo.

Ke metshameko ya mo internet-eng o tlhoka gore e be o na le founu o na le data mme o rekile le voucher gore o kgone go tshameka. Metshameko ya teng ke ya bo Betway ya hollywood-e go tshameka bolo, kgwele ya dinao, go tshamekiwa dipepere, go tshamekiwa di-fly metšhini mme go tshamekiwa le go tshwara dinomoro le go tshameka di-slots-o.

Ga o ka se kgaotse motshameko wa inthanete wa go iphitlhela o fitlhele o se tlhele o kgona le go tshwara tšhelete, o tla iphitlhela o phela thata mo one, madi a mangwe le a mangwe a o ka tsamayang o a tshwara o tla tsamaya o tshameka tsone metshameko ena ya mo internet-eng motshameko wa ka wa mmamoratwa ke .

Metshameko ena e tlhoka data ka gore go berekisiwa inthanete, e tlhoka data gonne o tshwanetse o ikgolagane le ko teng ko setlhopheng sone seo sa motshameko oo gore o kgone go iphitlhela o o tshameka, and-e ebile ga o batla go tshameka internet-e o tlhoka data eo le voucher eo gore o kgona gore o tshameke.

Mabaka a gore batho e be ba tshameka metshameko e na bosigo e ka tswa e le gore mongwe ga kgone go e tshameka fa a le ko mosebetsing kapa motshegare bana ba le teng mme gantsi jaaka ke tlhole ke utlwa batho ba tlhole ba tshameka bosigo ka gore okare gate bosigo metshameko ena ya inthanete e na le tšhelete ebile batho kgona go falola mo go yone. Fa o sena data ga gona se o ka se dirang o tshwanetse o tshameke o nale data ga o sena data e ka se tsamaye e go bulela.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokofatsa matshelo a rona ka go sa ye o tsamaye o tshameka ko teng ko diphaposing tsa teng ebile batho ba kgona go falola mo go yone ba itirela madi a go kgona go iphedisa. E ne e seyo metshameko ena mo bogologolong gonne go ne go sena difounu go ne go sena di-data se go ka tshamekelang mo go tsone go ne go tshwanetse le ye ko teng le go tshamekela ko phaposing.

Dikotsi tsa go tshameka metshameko mo ya mo inthaneteng ke gore o ka iphitlhela o feditse madi a otlhe ga o se o phelela mo go yone, o ka iphitlhela o sa kgone le gore o ka nna o sa tshameke. Ba bangwe ba tsamaya ba rekisa mantlo a bone ba rekisa dikoloi tsa bone ba tsaya madi a bana ba bone a ba tshameka yone metshameko ena. Se o tshwanetseng o se dire ke gore o fokotse ka mokgwa o tshamekang ka one, o tshwanetse o fokotse ka mokgwa o phelang mo go one ka one, o itshware o itsenye kgalemo gareng ga bophelo ba gago gore o seke wa iphitlhela o phela o ntse o tshameka mo yone.

Batho ba ba leng ko magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng gonne bontsi ba bone o ka kry-a ba na le bothata ba network-e, bontsi ba bone o ka kry-a ba sena di-data, bontsi wa bone o ka kry-a e le gore ga ba na madi a go reka di-voucher-ra tsa go tshameka metshameko ya mo inthaneteng. Metshameko e leng bonolo mo inthaneteng ke ya bolo le ya go tshwara dinomoro.